Nna nka etela Lefapheng la tsa Thuto, ee tsa dithuti ke bolela ka transport. Ha ke fihla mono, ke kope thuso ke bolele mabaka aka e leng hore, batho ba lakatsa ho bona ditulo tse leng hore di na le history ya bophelo ba tsa mona Afrika Borwa. Jwale hee ha ba kgone ho fihlella ditulong tse itseng ka baka la hore ha ba na tjhelete ya ho patala transport. Jwale ke ka hoo ke leng mona ke tlo kopa thuso eno. Ke fihle ke behe mabaka a ka hantle. Be ke ba bolella le hore mohlomong ho ka ba jwang ha mmuso o ka re thusa ka ha ha nngwe ka kgwedi a re nehe dipalangwang, kapa mohlomong ha nngwe ka beke.

Mehwanto ya bo raditekesi e kile ya nkama haholo selemong sa ho feta. Moo ngwanaka a na tlameha ho ya sekolong teng, e be ba ditekesi ha di ye sekolong hwa hwantuwa. Ka nako eo mohwanto ona e ne le ha bo raditekesi ba ne ba batla ho patalwa tjhelete ya bona ke mmuso jwalo ka ha ba nka bana ba rona mahala ba ba isa dikolong. Jwale e ne e ka tjhelete ya bona e ne so kenywe jwale ba re ha ba no sebetsa tjhelete eno e so be teng. Ho ile ha nkama haholo ebile ha bohloko hobane ka nako eo ho no ngolwa ditlhatlhobo sekolong.

Atjhe kannete lebelo la diteraka lona le tlameha ho ba mashome a robedi. Mmileng mane di tsamaye ka mashome a mabedi mmileng. Hobane ke bona ho bolokehile hobane di di na le morwalo o mongata. Jwale teraka e ke se tsamaye ka lebelo la lekgolo le mashome a mabedi hei kotsi kannete di ka ba ngata.

Nna ntho ke e boneng hoo ke ntho e seng hantle haholo. Ho no ho na le tsietsi mo mme e ka bang dilemong tse mashome a tsheletseng a metso e robedi. O ne a tsamaya ka lere yaba ba mmuisa ha bohloko ba re o tlameha ho palama ka potlako hobane bona ba tatile o ba jella nako. Ntho eo e ne se hantle hohang ho nna. Ke ile ka utlwa bohloko mme ka leka ho mo ho mo thusa hore a palame. Jwale hee hai ke tse ding tsa dintho tse batlang ho elwa hloko setjhabeng tseno.

Monghadi, ke rata ho le tsebisa hore e se le dihora tse nne kaofela e sale re ema mona boema bese, re emetse bese. Jwale ke phoqeile haholo haholo ke tsela eno e le sebetsang ka yona ntate. Tshebeletso ya lona ha e ntle haholo. Ho na le batho ba baholo be leng hore ba hatsela mona, mangwele a bona a bohloko ha ba sa kgona le ho ema nako e telele. Tjhe ntate bana bona ha ke sa bua hwa lluwa ho wa rasuwa mona ha ho hantle, batho ba ba ba tsilatsila. Tjhe re lakatsa hore le re thuse ka potlako, kapa haele matekete a lona tjhe ha re ha re hlola re wa reka.

Nna le metswalle ya ka re na le stokvel-e seo re se etsang bankeng mane. Re na le tjhelete e leng hore rea e beha e ya investment. Jwale ntho e re etsang, re iketseditse tsona ntho tse kang tsena mabaka a kang ana, hore re iphumane re le tsietsing ya di petrol-e, tsietsing ya dijo tsietsing ya eng, efe kapa efe tsietsi eo re shebaneng le yona rea mono re lo re lo kuka tjhelete ebe rea thuseha. Jwale re hlophisitse jwalo hee ho lokisaletsa ditjhelete tsa rona hore re se ke ra sokola haholo hobane tsatsing la kasheno ho tjena, ho la hosane ho tjena. Petrol-e ya nyoloha, petrole ya theoha. Jwale hee re lokiseditse mabaka a tshwanang le ano ke tjhelete ya stokvel-a.

Se ile sa ntlisetsa mathata a boima haholo. Hoba ke ne ke se ke rekile tekete ya kgwedi kaofela. Ka iphumana ke le mathateng a ho tlameha ho tsamaya ke nyolosa ke theosa ke batlana le tjhelete. Ka qetelletse ke adimme tjhelete ho bo matjhonisa. Jwale wa utlwa hore ke ntho eo no sa e bajetela. Atjhe ka nnete. Sona se ile sa nkutlwisa bohloko pokothong monana.

E-hailing e hantle haholo ha ho tluwa tabeng tsa tsa nako hobane e o nka mo o dulang teng e lo o fihlisa mo o yang teng. O fihla o bolokehile, ebile o fihla ka nako, ebileng le ho dula ha o dule ha bohloko. O dula hantle ha o sobukwehlalanwe jwalo ka di-taxi-ng mane. Feela bothata ba yona, ho na le mabaka a tshwanang le hore bosiu ha o tsamaya ka yona mokganni wa kgona ho o fetohela a batle tjhelete e ngata. E re ha o re ha o na yona a be a sebedisa monyetla ono are ho wena. O tla o siya mono tseleng mono ka masiu. Jwale o tla iphumana o sena tsela e nngwe o ka etsang ka yona ntle le hore o mo nehe yona tjhelete eno. O utlwa hore o utlwa e ka wa qojellwa jwale. Ha ba sa etsa ntho tse ntle bosiu mona.